Ke ne ke nahana hore ke ne ke bona hore re ka nka leeto la ho ya lefatsheng la America kwana, empa ho tla batleha hore re lokise ditokomane tsa rona mme re lokise le tjhelete ya hore re tsebe ho etsa ditokomane. Re behele le tjhelete ya ho reka ditekete tsona tsa sefofane sa Re tla sebedisa sefofane sa SAA Airways ya South Africa mono hoba ke fumana batho ba bangata ba sebedisa sona nkare ditjhelete tsa teng di boleng bo tlase. Re tla re kgwedi le kgwedi re tla itima dintho tse monate. Re tle re tsebe ho beha tjhelete ya hore re tsebe ho ya mose.

Wa tseba metswalle ya ka ke elelletswe hoba ha o tsamaya o ya hae kwana o palama bese. Bese e nka nako e telele hoba e fihle sebakeng seo e yang ho sona. Ho kaba jwang ha o ka batlisisa tsela ya hore o ka reka ticket wa sebedisa sefofane ho ya maetong a malelele hoba sefofane sona ehlile se ya potlaka.

Ee, motswalle ya ba ke thabile haholo ke qala ho kena ka hara sefofane. Ke ne ke ile kwana Cape Town kwana ditoropong tse ntle tsa ho naheng ya rona Afrika Borwa mona. Modimo ka he se ntle Cape Town le moo le lewatle la teng le ntle le batho ba teng ba na le lerato bo ka ke ja monate ka be ka batla le hotel mona. Ke robala teng e seng ntle hotel-e ke robetse di-sheet tse tshweu twa! Ke hlapa ka hara shower-a ya teng e ntle mokgotsi wa ka ae ho tla batlahala hore re ka le leng la matsatsi re ke re tsamaye re le babedi.

Ee, dibese di santsane di hlokeha ka lebaka la hore le ha batho ba bangata ba na le dikoloi empa hona le batho ba senang dikoloi batho bana ba senang dikoloi mme ha ba na le tjhelete e kabang kae hore ba ka afford a ba ka kgona hore ba sebedise dipalangwang tse ding. Dibese di ya hlokeha hoba di ya ba thusa haholo.

Tekete ya ho ya Durban e teng ntate ho na le dinako tse fapaneng ekaba o batla ho tsamaya motshehare bese e tsamayang motshehare e tla tloha mona ka one ha e tloha mona ka one. wena haeba o tla reka ticket ya bese e tlohang ka one o tla tlameha o fihle before o tla tlameha o fihle pele ho one o tsebe hore bese e se ke ya o siya. O na le bus e tsamayang mantsibuya o na le bus e tsamayang hoseng ditjhelete ya teng ha e lekane tjhelete ya teng ha e lekane. Ho na le dibese tse fapaneng ho na le bese tse tjheleteng e boleng bo tlase ho na le dibese tse tjheleteng e boleng bo hodimo di fapafapane dibese ka botsona.

Ke tla batla motsamaisi wa dibese mme ke mo botse hoba ke hobaneng ba sa etsa hore batho ba dipalangwang tsa bese di tsebe hoba tjhelete e tla nyoloha.

Ha ke fihla diofising tsa dibese ke tla fihla ke fihle ke buwe le batshwari batsamaisi ba dibese ke ba tsebise hoba ke na le tletlebo. Ke bohloko haholo hore batho ba rekisang ditekete ba nka menyetla ka batho ba baholo mme nkgono o rekile tekete ka tjhelete e felletseng empa ba tseba hoba batho ba baholo ba tsofetseng ba reka ticket-e boleng bo tlase mme ke tla batla refund ke tla batla hore ba kgutlise tjhelete eno e ba ropileng nkgono ka yona mme ba etse dipatlisiso ba shebisise bathong ba rekisang ditekete hoba ba etsa bokgonokgono.

Ke utlwa ke utlwa bohloko haholo ha ke utlwa hore dibese di tla emiswa ka lebaka la hore batho ha ba sa di palama hoba sena se tlo qetelletse se ntshwenya ka lebaka la hore ha ke palama bese ke tloha ke save-a tjhelete hoba ke sena tjhelete ya hore ke ka palama tekesi jwale e tla ntshwara ha bohloko haholo empa ke tla etsa tsela ya ngwe ya hore ke fumane taxi e ke tla e patala kgwedi hae fela hore e tle e nke e mpe ya mosebetsing wa matsoho.